Mo setšhabeng sa Setswana diaparo di supa setso maemo le nako ya motho mo botshelong, mefuta ya diaparo mo setsong batho ba ba golo le batsadi ba apara ditlhako tsa mmatota dikgetsi le diaparo tse di phothulogileng tse di nang le mebala e tlhomameng, bašwa le bašwa ba ba sa nyalang ba apara diaparo tse di motlhofo tse di tlwaelegileng le mebala e bosula e e itumedisang, dilo tsa diaparo fa di ntse di ngwaga di fetoga go ya ka maemo a motheo, bašwa ba ka simolola ka diaparo tse di motlhofo mme fa ba gola ba tsene mo diaparong tse di itekanetseng le tse di nang le boikaelelo jwa setso, di fetoga go ya ka maemo a.

Ee, ke akanya gore meaparo ya setso e ka aparwa mo di conference-ng go supa boikokobetso le setso, aparo ya setso e bontsha tlhompo mo setšhabeng le mo tirong go oketsa bokgoni jwa setso mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi, go na le diaparo tsa setso mo tirong kgotsa di conference go bontsha gore motho o ikanyega mo setso le mo maitemogelong a a tlogelwang go kopanya setso le botshelo jwa sejwalejwale batho ba ba kgethang diaparo tsa setso tse di motlhofu le tse di siameng go dirisiwa mo di conference-ng ka makgwoa a nang le bokgoni le maemo a tiriso.

Ke ka ntlha ya Setswana moaparo wa batsadi o montle ke o tlhomologileng o phothulogileng le o o bontshang boikokobetso le tlhompho, ke eng se se dirang gore ke nagane jalo, tlhaloso ya setso moaparo o motlhofu o nang le mebala e tlhomameng le dikgetsi tse di tshwanelang o supa boikokobetso le tlotlo mo setšhabeng, go bontsha maemo le maikarabelo, moaparo wa batsadi o tshwanetse go supa boemo jwa bone mo lapeng le mo setshabeng, go phuthuloga le go itumedisa, fa moaparo o phothulogile batsadi fa ba tshela letsatsi le letsatsi ba itumetse mme ba bontsha dikgoga kgogano e e siameng le ba ba dikologileng.

Diaparo tsa setso di a phuthuloga e bile di supa boikokobetso ga dintšhe fela le nama kgotsa matsele jaaka mo metsweding ya seZulu kgotsa seXhosa, Setswana ga se rotloeletse go apara diaparo tse dikhutshwane tse di supang madi kgotsa mmele ka ntlha ya gore setso se tsenya botlhokwa mo boitshwarong boikokobetsong le tlotlong ya motshameko mo setšhabeng, tsela e diaparo tse dikhutshwane di amang bana ba segompieno bana le mogopolo o o tlhalang go ka nna le kgatlhego kgotsa go kgopolo e seng ya setso fa ba bona diaparo tse di khutshwane tse di senang mmele mo pontsheng.

Le dilwana tseno di ka bontsha boemo jwa motho mo setšhabeng jaaka mongwe a ka nna mosimanyana mosadi yo o godileng kgotsa ngwana, mokgwa wa diaparo fa motho a apara diaparo tse di tlhomologileng tse di nang le mebala e siameng le dikgetsi tsa setso go supa tlhompho boikokobetso ikutlwa botlhoko mo setšhabeng, diaparo, dibaga, dilwana, le fashion-e ya motho di supa setso sa gagwe boemo jwa gagwe mo setšhabeng le kgokagano ya gagwe le setso ka mokgwa o tlhomologileng le o tshwanetseng mo setšhabeng sa Setswana.

Sa Setswana moaparo o o tlwaelegileng dikgetsi tsa setso le mebala e tlhomameng diaparo tse di phothulogileng dibaga le dilwana go ikobela maemo a setso le tiragalo moaparo o o siameng wa mosadi wa Setswana ke o phothulogileng, o tlhomologileng, o nang le mebala, le dikgetsi tsa setso, o bontshang boikokobetso le tlotlo mo setšhabeng.

Dilo tse di dirisiwang letsela la gago cotton wool le ditlhako tsa tlhago di tlhophiwa ka ntlheng ya gore di phothulogile di nonofe e bile di kgona go tshela mo maemong a a farologaneng a le godimo di-print tsa setso le dikgetsi go dira setso se se bonalang mo mebaleng le ditlhakong tse di supang setso le maemo a motlhanka mo setšhabeng, goreng ba dira ka dilo ka dilo tsa tlhago ka ntlha ya phutulogo botsogo le boikokobetso, go oketsa go kgaogano le setso le setšhaba ka ntlha ya gore diaparo di supa maemo lenyalo le boitshwaro maina a meaparo ya setso e tla.